Fa o tsenya kopo ya banka ya sekolo, banka e sekaseka dingwaga tsa gago ka go lebelela yone ID, e batla le bone bopaki jwa gore go tsena sekolo proof of registration, e batla le yone tetla ya motsadi, motlhokomedi kgotsa motsadi wa gago, a o a go letlelela gore o dire yone card-e ya banka?

O tshwanetse go leba gore e go letla gore o dirise bokae, o lebelele seelo sa moroko o ditshwantshanye gore dituo dijo tsa tsone di tsamaya jang, diponagalo tsa yone fa o lebelele le histori ya karata nngwe le nngwe gonne fa o tlhophile e tla go go berekela, ya go dirisa sengwe le sengwe se e le gore o ka rata go se dira.

Di ama gore a mme fa o ne o ntse o na le sekoloto sa gago a o kgone go se patala ka nako, ga o a sokodisa go se patala mme ditokofatso tseo di go thusa gore o kgona go nna le karata e nngwe ya sekoloto gonne fa go lebelelwa e fetileng o ne o e berekisa sentle ka lenaneo.

O tshwanetse go tila diphoso tsa go tshwana le seelo sa morokotso o make-e sure gore o lebelela sentle gore what is your interest for the credit that you are taking mme o tlhomamise gore kopo eo e tsayang eo o ya go patala bokae kgotsa e tlile go goga bokae kgwedi le kgwedi bankeng ya gago, o dire bonnete jwa gore a o fitlhelela ditlhokego tsone di-reqirements whether you meet their requirements before you sign their agreement.

Botlhokwa jwa go itse le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto ke gore o ya go itse le go tlhaloganya seelo sa morokotso se o tlileng go se patala gore o itsenya mo sekolong se se feteletseng gape o tlile go itse gore o ya go feleletsa o patala bokae le ka letlha le feng gape o ya go itse le go tlhaloganya se o se saenang gore ke eng le gore mathata a o itsenyang mo go one a kana ka eng.

Bank a e tsaya tsia gore tiro e o e dirang ana letseno le le lekaneng gore o tla dira karata ya sekoloto, e lebelela sentle lemorago la gago kgotsa yone histori ya banka ya credit card gore a ntse o e patala ka nako, a ntse o sa sokodise ga ona lone lemorago le e le gore ga le a siama kgotsa ga o na a yone fraud bone bo tsietso gore ga o apply-ela yone karata ya sekoloto wa tshepagale ebile o tlile go berekisana le bone ka nepo ga o tlile go ba sokodisa.

Dilo tse di molemo ka go dira overdraft facility ke gore e re thusa ka matlole a tshoganyetso, fa maemo a ntse a fetoga-fetoga le gone e go thusa gape e go dira o tie dituelo, dilo tse di borai ka go dira ke gore e duedisa dituediso tse di kwa godimo, e kokoanya dikoloto gape e go di gore o dire karata ya sekoloto.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di ama gore sa madi a afftect-a gobane mme account-eng ke di-bank interest kgotsa yone di-bank rewards.

O tla bona fela madi fa a bankeng o setse a fokotsega la ntlha fa banka e duela madi a mantsi mme ke nagana gore ditsela tse dingwe di ka nna di a fedisa tsone di tshenyegelo ka dira madi a gago a nne fixed yone fixed account wa madi a gago a seke a nna ntse a go tsaya fa a le mo bankeng.

Tse dingwe gape tsa go dirisa boemo jwa go dirisa mokgwa wa madi bankeng ke go nna le savings account-e go nna mo e le gore you fix your own money.

E dira gore o kgone go dirisa karata fa o le ko nageng e nngwe, e fitlhelela currency le dingwaga tse dingwe.

Forex ke go ka tšhelete lefatshe ka bophara o reka ebile o rekisa currency mo polatefomong ya inthanete kgotsa o ne mafaratlhatlha, o tlhoka go nna le letlole la forex go itse le go tlhaloganya gore forex e bereka jang.

Ke utlwile gore ga e se gore fa o o dira forex e o ya gona le tšhelete kgotsa gone go win-a jaanong forex oketsa fela jaaka go gamble-a jaanong ke tla naya gore a tswe fela mo forex gonne mo botshelong tšhelete ga e tle ka ditsela tse e le gore di botlhofu, tšhelete e berekela, tšhelete o nna le boitshoko o nna le boineelo mo go yone, tšhelete di reka thata, o bereka thata gore o nne le yone, ga se selo se e le gore se tla botlhofo.